Ukungqubana phakathi kwabasebenzi okanye ukuphixana ngenxa yezinto ezenzeka kwi-social media. Ukungasebenzi, ukungavezi izakhono zabo ngoba basoloko behleli kwi-social media, kwaye nokwabelana ngezinto ezingekhoyo emsebenzini nokwaphula umthetho wenkampani.

Ii-social media platforms andiqondi ukuba zenza okwaneleyo ukulwa uxhaphazo lwe-internet ngokuba azikho izinto ezifana nee-content moderators ezilwa ukuxhatshazwa kweintanethi. Kwaye alukho ubambiswano phakathi kukarhulumente, abaphuhlisi beefowuni kunye nabaphuhlisi bee-social media platforms. Ngoko ke alukho unxibelelwano phakathi kukarhulumente.

Abantwana abaselula, ewe, mabavunyelwe ukuba basebenzise ii-smartphones. Kuba loo nto iyabafundisa ukuba bakwazi ukunxulumana nabantu abakude kunabo, umzekelo iifemeli zabo ezikumanye amaphondo. Kwaye ziyabafundisa kwizinto zesikolo, ii-curriculum ezikhoyo ezifundisayo efowunini leyo.

Ubungozi be-social media kubantu abangangabo kukuba abantu bayabhulisha kwezi zinto zibizwa ngokuba yi-social media. Bayabaxhaphaza abantu bengabazi ngokuba babathuke okanye babathumelele iimeseyiji okanye ii-pictures ezingezizo. Kwaye bayaxhaphaza i-social media ngokuba benze izinto ezingekho semthethweni, nto leyo enokukhokhelela ukuba ubanjwe.

Ibali elibi endisalikhumbulayo lokuxhatshazwa komntu kumaqonga onxibelelwano kulapho umntu wayezifake ifoto yakhe kumaqonga onxibelelwano, apho abantu baphosa amazwi wabo amabi kuye. Ndaziva ndidandathekile kwaye ndibona ukuba abantu banolwazi oluncinci ngabantu abakhubazekileyo kwaye ababaphathi ngendlela efanayo njengabantu abangakhubazekanga. Ndaye ndayibona ingeyonto irayithi leyo abantu abanothi bayenze emntwini, ngoba naye la mntu ngumntu unemizwa. Kwakubuhlungu ukubukela exhatshazwa ngabantu abancinci nabadala bekhwela bezehlela kuye.

Ndive ukuba amajoni aseMzantsi Afrika ayabuya kwimpi ebebekuyo ese-DRC Congo. Yiyona nto ke ixhaphakileyo kwi-social media ngoku. Kukhona ukungquzulwano phakathi kubantu baseMzantsi Afrika ngoba baziva ingathi amajoni aseMzantsi Afrika awakho strong ukuba angalwa impi namajoni aseCongo.

Ingaba bubulumko ukuba indawo yamathala eencwadi ibe zezinye zeendawo ekufumaneka lula kuyo iWi-Fi, ukuze abavakashi okanye abafundi bakwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya kwiintanethi. Kwaye abavakashi okanye abafundi bakwazi ukunxulumana nezinto ezifana nobuchwepheshe, bafunde khona bengafundanga kwizinto, kwincwadi zephepha. Ngoko ke iWi-Fi inganceda ekuphuhliseni izakhono zobomi babantu.

Ukuze umelane nabaxhaphazi okanye abantu abantlontayo kumajelo okuncokola kukuba wenze umsebenzi lo kusaphowuzi uyawenza.

Ungathi uzifumane kwiindawo ezivelisa umculo. Kwiindawo ezifana neCape Town Jazz Festival, kwi-social media izinto ezifana nooTikTok, kwi-app ebizwa ngoba nguSpotify, ungazifumana khona.

Ndingamthengela i-smartphone kodwa ndifake imiqathango kuso, ngoba siso esinokwazi ukumnceda ukuba akwazi ukufunda izinto ezinintsi ezikwi-intanethi. Kwaye ingakwazi ukubonisa ukuba wenzani phi ngokuba nam ndisebenzisa i-smartphone. Ndizawufaka i-app ebonakalisayo ukuba ziintoni azenzayo efowunini yakhe, ngoba ndifuna afunde qha kwaye akwazi nokuthetha nam ngexesha elifanelekileyo.

NguWhatsApp, nguFacebook, nguX, nguSnapchat, nguTiktok, nguInstagram, zininzi ke. Kodwa mna ndithanda uX, ngoba kulapho zonke iindaba zelizwe onke namanye amazwe zikhoyo isikakhulu. Kwaye kulapho ufumana khona iprezidanti nabantu abakhulu abaziwayo abaneeakhawunti kuzo, hayi ii-app zikawonkewonke, umzekelo uFacebook.